Tumelano ya ka le taba ya dipetlele tsa rona tsa mmuso hona le ntho tse leng hore ha di re tshware hantle ho buwa fela nnete rona ne re tseba hore ha o ile sepetlele ha o sa tlamehile o patale, empa matsatsing a re ya patala and then ho phete hape ho patale le batho ba tswang kantle tjhelete e hodimo hampe. Ka nako e ngwe ke na le ho bona ekare ha ba utlwisisi le di-emergency but tabeng ya hore re patale, rona re le ma South Africans ha e ntshware hantle ho buwa fela nnete and-e le tjhelete ya teng e nyoloha ka jara me hlae ka jara ya nyoloha ka bo April-e soo.

Ke hotleng ha tabeng ya ho theola mmele ke bona e le phetoho e ntle haholo hobane e etsa hore motho a kgone ho phela nako e telele hobane hoba le mmele o moholo ke mathata hobane ho na le ntho tso leng hore ha o kgone ho di etsa and-e mmele o moholo o baka malwetse a mangata ko mmeleng. So jwale wa hlokeha hore batho ba thoole mmele, mmele e ye tlase ba itsukunye hape mmele e, ya nthabisa taba ya ho bona batho ba itlhokometse, ba ya dipapatsong ba theola mmele.

Ha o foune motho e leng hore ha ke mo utlwisisi ka puo, ke tla mo kopa hore a kope motho a leng haufi le yena a nhlalosetse. Kapa mohlomong ho batho ba ke tla beng ke sebetsa le bona o ka ba teng e leng hore a ka mo utlwa kapa ka mo transferela ho motho a tla mo utlwisisang.

Lengolo le ke tlo le ngolang CEO ya sepetlele sa moo ke dulang, ke tlo qala ka ho ngola address-e ya sepetlele seo, ke phete ke ngole address ya ka and-e ke ngolo hore lengolo le ya ho CEO ha ra dumellwa hore re kene sepetlele ka letsatsi la mantaha and-e ha e re thabisang ntho eo hobane ho ne ho na le di-emergency re kula, re sa tshwareha hantle, re kopa hore e lokisiwe ntho eo ska sa pheta e etsahala.

Malwetse ana a sa foleng a batsofe ho etsa hore ho be betere. Re ka bula papatso ya bona batho ba baholo, re ba aletse hore ba je meroho haholo, ba tlohelle ho nwa majwala le ho ja dintho tse sa tsamaelaneng le mmele ya bona, ko re ba dule ba kopana ka beke, mohlomong habedi kapa hararo hore ba ska jewa le ke bodutu moo ba dulang teng.

Clinic e tsamayang hangata e fana ka thuso ka ho etsa diteko tsa malwetse a itseng. Ne ke nahana hore ho ska sa kgethuwa malwetse a eleng hore ho ka thuswa batho ho etswe malwetse kaofela. Hobane re patala ditjhelete tse ngata ntse re ya di-clinic-ing kapa dipetlele bo hole le ya utlwisisa. Ho tshwana le motho o ka reng, mohlomong o dula Orange Farm ha tlamehile a e tse ditheko tse ding tshwantse a romelwe bo Baragwanath a tloha bo Orange Farm of which ke tsela nyana e telele and-e ditjhelete tsa di-transport di turu hle.

Ha o batla ho thibela kokwanahloko ya HIV so tlamehileng ho se etsa morao hwa dikgwedi tse pedi o dule o test-a la bobedi, o arohane le dithobalano ya boraro, o nke Pilisi ena e bitswang PrEP o ka nwa yona ho itshirelletsa bolwetsi ba HIV hobane hona le batho ba leng hore ha ba rate hore motho a buwe maemo a hae hore o eme jwang and-e e engwe hape ya bo i-four, ke hore o sebedise kgohlopo o ska kopana le kokwanahloko e and-e le ha o bona motho a tswa madi o kenye di-glove matsohong hobane ha o tsebe maemo a motho o a eme jwang Mara e ke hatellang haholo ke hore batho ba nke pidisi ya PrEP ba itlwaetsa yona.

Ngwana ko heso ha tlo njwetsa hore ke imme ke santsane ke le skolong, ha ke no e dumela ntho yeo ke tlo mo jwetsa feela hore bona mo ntjhanyana wa ka ke sana le bophelo bo bo telele bo ke santseng ke batla ho bo phela. Ha ke no ima, ke sa le monyane le dijara tsaka ha di ntumelle hore nka ima hona jwale ke sa batla hore ke phele, ke fumane mosebetsi hobane ngwana e tlo ba Kore ngwananewa o hloka tjhelete e ngata and-e hona le nthonyana tse ding tse ka tse ka emang mo bophelong ka taba ya ho ba le ngwana o so phele hantle, o so tsamaye mafatshe mawatle.

Nna ke le Betty keya dumela hore bana ba banyane ba fumane thuto ka dipilisi tsa ho thibela pelehi. Ha ke na bothata hobane bana ba hona tje ba matha haholo, ha o ba kgalemela ha ba utlwisisi bao jwetsa hore bane ba le siko mehleng ya hao. Jwale bona ke nako ya rona ebile ke bona, ebile ha ele ya dipidisi ka re batla e lebala e ba e kenyang letsohong ke bona e le yona ebile e betere haholo ya hore ba hlabe morao ha dikgwedi tse pedi ke bona e le tsona tse betere tseo.

Ho thibela taba ya bashanyana ba yang thabeng, ha ba qeta ba kgutlha ba kula kwa lebollong nthwe e betere ke hore bashemane bana ha ba etsa bo ten years nine years or ten years moo ka dijara ba nkuwe ba isiwe ko di-doctor-eng kapa di-clinic-ing ba bolellwe ko di-clinic-ing kapa mo dipetlele taba ya hore ba ye thabeng a ke utlwisisi hobane ha hona di-treatment-e tse ba di fumanang moo.

Tsatsi a leng hore a ketekwa a bo ntate, empa kea tseba hore kgweding ya bosiu ya June ke yona kgwedi ya bo ntate ba ketekang letsatsi la bona, ho ba bo ntate ho bana ba rona ba baahisane, metswalle so jwale hee ke yona kgwedi e ke e tsebang haholo eo hore bo ntate ba keteke ka yona.

Ke tlo bua ka lefu lena la kankere, ha le monate le bohlokwa haholo. Ne ke rata ho eletsa batho ba bo mme le bo ntate haholo hore jara le jara, ha jara e e qala motho a bo itlwaetsa hore a tsamaye clinic a nkiwe diteko a lo hlolwa hore haebane kokwanahloko e ya kankere e teng o kgone ho fumana di treatment ko sepetlele.

Di-clinic tse re di tsamayang ho ka re ho ka tjhentjhuwa system ya bona, ba tlohelle ho re fa dipampiri tse ngata ngata hobane le di file tsa bona dia taboha ho kenywe information ya rona moo di computer-eng a ke tsebe e bitswa eng system eo ko re hao fihla clinic-ing o fane ka ID number ya hao ha ba e kenya moo ba recorder ditaba tsa hao kaofela moo hobane ha ele taba ya dipampiri atjhe, di tletse di nka space ebile re dula nako e telele moo di tulong re ntse re letile ho tjhekelwa di file tsa rona.